Ha ke ntsha tjhelete ka hara ATM mare e tswile e shota, ke tlo netefatsa hore ke ya straight ka hara diofisi tsa banka e lo reng ka e sebedisa hore ke ba hlalosetse ka seo se etsahetseng ko ATM, ke ba bontshe le tsona dilipi tsa teng. Ke nahana hore ke bona ba e lo reng ba ka nthusa hore ke kgone ho thola tjhelete ya ka e felletse kapa ba mpotse hore ho tlile jwang ke thole tjhelete ya ka e short-a.

Credit record ya makitlane e ntle, le yona ya hlokahala he motho a kopa overdraft facility. Ka lebaka la hore bao ba adimisanang ka tjhelete, ba tshwanetse hore ba lekole hore tjhelete eo o hlokang ho e adima o ka kgona ho e patala na le ka lebaka la hore ha o ka hara dikoloto tse ding tse itseng. So, credit record ya hlokahala, ho ohle mang kapa mang a kopang sekoloto bankeng ho tshwanetse hore e etsiwe le bona ba o kopa overdraft facility ya hlokahala.

Melemo ya fixed deposit ke hore tjhelete e o tlohang ho e boloka, e tswala tjhelete e ngwe ka hodimo e ba reng ke fixed interest. So ho ya ka hore ho tloha o bolokile bokae for nako e kae, interest e ya ka hore o tloha o bolokile bokae ho fihlela ho nako e le kae. Kgwedi le kgwedi ha o ntso bolokile tjhelete, ho na le tjhelete e lo reng ya e tswala ka hodimo kgwedi le kgwedi. Ntho e ntle ka fixed deposit ke hore ha setse e le nako ya hore tjhelete ya hao ba e lokolle, e tla e tswetse ka hodimo, e na le interest.

Ne nka rata ho tseba hore ka hee nna le ba lapa la ka re itokisetsa ho ya Mauritius for beke. Ke mofuta o feng o lo reng re ka o sebedisa hore ha se se re fihla Mauritius re kgone ho sebedisa currency ya ko Mauritius. Ke dikgato tse difeng tseo e leng horeng tshwantshe re di etse hore tjhelete e ya rona ya ka mo, South Africa ha e fihla ka kwa Mauritius, e tlo tjhentjhuwa jwang. Ne re kopa ho tseba hore le tle le re hlalosetse hantle ka dihato tseo e leng hore re tshwanetse re di latele hore re tle re kgone ho ba na le tjhelete, e lo reng re tlo e sebedisa ha re fihla Mauritius.

Lebaka la hore o se ke wa fa mang kapa mang PIN, ke lebaka la hore batho ba ka kgona ho bana le monyetla wa hore ba utswe tjhelete ya hao ka hara ho banka ntle le tsebo ya hao. Ke ka hoo ba reng PIN ya hao ya banka ke sephiri le he ba ka o romela molaetsa, ba re ofe motho PIN ha wa tlamela ka hore ka molao, batho ba bankeng ba ka se tlohe ba o rometse molaetsa hore o fane ka PIN ya hao hobane ba tseba hore ho bohlokwa hakakang hore pin ya hao e tsebe ke wena fela o le mong, o se ke wa fana ka PIN ya hao ya bankeng, ka hore ka mo ntle ka mo ho tletse mashodu di-scammer-ra ba jang ditjhelete tsa batho. Ke hoo ho leng bohlokwa hore PIN e tsebe ke wena o le mong.

Tjhelete e nka e bolokang ke dikete tse mashome a manne, hore ye e setseng ke tle ke kgone ho e sebedisa ka hara lapa la ka ho tsohle tse leng hore ke tlamehile hore ke di phethahatse, ena e ke tla be ke bolokile ke tla be ke boloketse bana ba ka.